Go tlhopha setlhopha se se ikanyegang le se se nang le maitlamo le sone ka kgato e kgolo. Dikotsi tse ba tshwanetseng go di akanya, go sa tlhaloganye peeletso, bosula jwa tsamaiso, diphetogo tsa mmaraka, dilo tse di ka oketsang dipoelo. Go beeletsa ka lobaka lo lo leele mo ditšhabeng tse di nang le kgolo, go tlhoma melawana e e tiileng ya go laola madi, go dira tlhatlhobo ya kotsi le peeletso pele ga peeletso nngwe le nngwe, go buisana ka metlha le go dira ditshweetso mmogo ke senotlolo sa katlego.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a a fetang a o a adimileng, overdraft. Di akaretsa dituelo tsa tshenyo ya overdraft, dikhumamelo tsa fa o sa busetse ka nako, le ditsholofelo tsa fa o sa ikobele di-policy tsa banka. Gantsi fa o feta mo palong e e letleletsweng ya madi, banka e ka go tsaya madi ka tuelo e e rileng ka letsatsi kgotsa ka kgwedi. Go tila dituelo, o ka bontsha tlhokomelo mo tirisong ya madi, dirisa SMS, email alert, naya banka ka tetla ya go gana diphatlhalatso, le go boloka emergency savings.

Ee, go ka nna botoka tota fa dibanka tsa mafaratlhatlha di ka dirisiwa ka dipuo tsa bosetšhaba tsa Aforika Borwa. Se se ka thusa ka go oketsa kutlwisiso ya bareki mo thulaganyong tsa madi, go fokotsa diphoso mo ditirisong tsa banka, le go rotloetsa tshenyego ya botlhe mo ikonoming. Fa motho a dirisa puo e a e tlhaloganyang sentle, o kgona go bala melao a iketla fa a dira di-transaction-e le go tsaya ditshweetso tse di siameng. Go neela ditiriso le thuso ka dipuo tse di jaaka seTswana, isiXhosa, Afrikaans le tse dingwe, o ka naya batho botlhe di teka-tekano ya ditirelo, mme o ka oketsa tshepo le tshegetso mo tsamaisong ya dibanka.

Fa wa gago e le mankge kgotsa moitseanape o batla go simolola go beeletsa madi a bolokilweng ntle le go duela lekgetho, o tshwanetse go tlhalosa gore go beeletsa jalo go ka dirwa ka ditsela tsa semmuso tse di dumelelwang ke molao, jaaka peeletso mo di-company-eng tsa boswa retirement fund, eeletsa mo dithulaganyong tsa tsa matlotlo a boswa, tax-free savings account. Go tsaya kalafi ya lekgetho pele o beeletsa. O tshwanela go gakolola wa gago go botlhokwa .

Fa o tlhopa go beela madi a gago thoko go netefatsa letseno le le tlhomameng fa o sena tiro, tseneletsa dilo tse di botlhokwa, tlhomamiso ya madi a letsatsi le letsatsi, banka ya ditshedi, emergency funds, diphetogo tsa botshelo, mokgwa wa letseno le tshegetso, dikgwetlho tsa nako e telele, tlhamalalo ya madi. Fa o akanya dilo tseno, o tla nna le botshelo jo bo tsamaelanang le seemo sa gago sa letseno le botshelo jo bo sireletsegileng.

Ke ka ntlha ya gore go itse ka ditlhwatlhwa tsa madi go thusa batho go tsamaisa madi a bone sentle, go dira ditshweetso tse di molemo tsa madi, le go nna le botshelo jo bo tshepagetseng. Fa batho ba itse ka ditlhwatlhwa tsa madi, ba kgona go ipeelela dipakane tsa madi, go baya madi a thoko mo mabankeng a maleba, le go tlhoma maikaelelo a letseno le a tlhomameng. Ka bokhutswane, go itse ka ditlhwatlhwa tsa madi go nonotsha botshelo jwa madi le go thusa batho go nna le botshelo jo bo nang le kagiso le tshireletso.